Ke ne ke utlwa ke tshogile tota gonne e ne e le la ntlha ke namela ke ne ke fofela go ya Kapa.

Toro ya me ke go namela sefofane sa business class gonne ga o se nametse o tshwara bontle tota o fiwa le dijo o dutse fo fatshe o namela monate go fitlha e be o ya kwa o yang teng.

Fa o batla go ya Nigeria ka sefofane o tshwanetse go reka tekete ya go ya ko teng o tshwere le passport-o ya go ya kwa teng e be o ya ko go namelelwang difofane teng ba tlile go tlhola sengwe le sengwe se o tlang ka sone e be o namela go fitlha kwa o yang teng ga o tsena ko teng ba tlile go tlhola sengwe le sengwe se o tlileng ka sone ba tlhola tekete ya gago ba tlhola le passport-o ya gago.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona e bonolo tota ebile e motate gonne dibese tsa rona di tsamaya di le nosi mo tseleng ya tsona ga di tlhakatlhakane le dikoloi tse dingwe le ditsela tsa teng di ntse sentle di tsamaya ka thelelo.

Ga ke kopane le mathata mo karateng e e botlhale ke bona e le bonolo tota, ke bona e le tsela e ntle thata ya gore re ka reka ka yona gonne e dirisa le nomoro ya gago ya pasa, go monate tota go dirisa karata ya gompieno.

Bakgweetsi ba dibese ba lebelelwa pele gore ba ka tseiwa gore ba kgweetse dibese mme ba kgweetsa bontle go netefatsa gore babereki le bana ba sekolo ba ya sentle kwa sekolong.

Go kotsi thata ga dibese di ile strike-ng gonne bontsi ba babereki ga ba kgone go ya ditirong, bese e namelwa ka madi a ko tlase gobane babereki ba rona ba ya tirong tsatsi le letsatsi seo se ba ama thata.

Dibese di tsamaya ka nako ya tsona gonne bese e tsaya batho ba le bantsi ka mokgwa oo go nna le dinako e bese nngwe le nngwe e tsamayang ka yona, ga bese e ka nkema ka dinao nka emela e e latelang.

Bese e phela e le mo nakong le fa e tsosa batho ka nako phakela, ga ise ke tsamaye ke siiwa ke bese ka gonne bese ga e beile nako e tsamaya ka nako eo ga e fetole e na le dinako di le dintsi tse e leng gore e tsaya batho.

Ga go na le ditshupetso, ditshupetso tsa dibese bapalami ba amega thata gonne bontsi ba reka ditekete tsa go pagama dibese ga ba na madi a tsatsi le letsatsi a go patela ka moo ba amega thata.

Dibese ga di tsamaye mo motseng otlhe, di tsamaya ka tsela ya tsone e le nngwe, di na le fo di emang teng le fo di folosang batho le fo di tsayang batho, ka moo ga di a letlelela go tsena mo motseng gonne bese e tona thata and-e batho ba metse e e farologaneng.

Ditlhwatlhwa tsa go dirisa dibese di kwa tlase ka moo ga ke bone re amega thata le ge ba oketsa tlhatlhwa ya bone, e botoka thata mo dipalangweng tse dingwe ga re ntshe go le gontsi thata le ge ba okeditse.

Ke di fa lesome gonne re patela madi a kwa tlase mo dibeseng, di tsamaya le ka nako di boa le ka nako o tsamaya o ntse sentle o sa pitlagana ebile dibese e kgona go go tsaya fo o itseng gore e go tsaya teng tsatsi le letsatsi ga e fetole sepe.

Ga go na sepe se ka se dira ga e setse ba beile molao wa gore dibese ga di tsamae mme ke tlile go utlwa botlhoko ka gonne ke tlile go patela madi a mantsi tota mo dipalangweng tse dingwe.